Eya batho ba bangata bane ba tshoha haholo ka nako tseo, ne ba tshoswa ke yona COVID-19. Hobane COVID-19 e fitile ka sekgahla se sengata mo e bakileng maphelo a batho ya beha maphelo a batho tsietsing. Ho no hosa kgonahale hore batho ba tsamaye ba bolokehile tseleng kapa ba etseng. Batho bana ba batho ba ile ba tlameha hore ba ikwalle ka matlong. Hoo le rona re ileng ra dula di na dilemo jwalo ka dilemo tse ka bang pedi ntse re ikwalletse ka matlong. Re sa kgone ho tsamaya, re sa etse motsamayo pakeng tsa batho ba le bo makhelwane. Ene ele nako e boima haholo ho motho e mong le mong a na dula lapeng la hae. Le bana ba sekolo ba dutse hae. Le bo Rakgwebo dikgwebo di sa tsamaye hantle ka baka la COVID-19.

Ke ikutlwa hore mmuso mmuso kae kae ha ona nnete, hobane ke hobaneng ha o ka beha di ambulance tse shotang sepetleleng o clinic-ing e itseng. Ba tseba hore batho mo Afrika Borwa re ba ngata ho fetang dipetlele tsa mmuso o di kentseng le basebetsi baya shota dipetlele. Rea sokola hona jwale, rona re dula mapolasing moo eleng horeng ha motho o hlahetswe ke kotsi koloing ka nako e telele, hore e ka fihla moo. Ha ba founela bao, bolella ka hore koloi e tseleng ka nako e koloi ha e tseleng. Se ke ikutlwang sona ke hore mmuso ha o tshware hantle ha e fihla tabeng ya bophelo bo botle. Le ho hlokomela bakudi ha ba founela di-ambulance, di nka nako ho fihla.

Dintho tse ntse di beuwa ditoropong jwalo ka ho ntsha boimana ka tsela e sa lokang, ke tsela e sa lokang ho hang. Hobaneng batho bao ba sebedisa dintho tse seng molaong hore ba ka ntsha boimana boo. Jwale nka eletsa batjha ba bangata nna hore ba latele metjha e lokileng jwalo ka hoya ho ho dipetlele tse amanang le mmuso kapo dingaka tse tsebahalang tse registered ho department of health. Hore ba kgone ho ntsha boimana ba bona ha ebe ha ba bo hloke ka tsela e ka tsela e tshwanetseng. Ba seke ba ya tseleng tsena mo ho beuweng dintho tse jwalo tsa botsotsi hobane ba tla qetelletse ba lemetse hore maphelo a bona aba lahlehetse.

Nna ke ikutlwa hore batho bao haba etse ntho e lokileng hoya ka nna. Hobane ntho engwe le ngwe ketla e etsa ha nako eo e fitlhile. Hake hloke motho e mong hore a tlohe mo a tswang teng, a tlo mpolella hore ke etse jwang ke ska etsa jwang ka nako e itseng. Ke hloka ho etsa ntho engwe le ngwe ka nako e tshwanetseng ho latela melao le hore na ke ikutlwa jwang hore ke kgotsofale nako e tlang. Hobane ke entse qeto e batlwang ke nna e seng ya batho ba ntse ba kena matlo le matlo, ba re bolelle etsa tjena seka wa etsa tjena. Nna ke bona ele ntho e sa lokang ho hang.

Motswadi waka kea leboha ka potso eo o mpotsang yona. Jwale ho tseba hore sekolo se molaong kapa ha se molaong sa lebollo o tlamehile ho ya ho motho a bolotsang. O kope lengolo la le di ngolletsweng ho tswa mmusong hore a ka bolotsa. Mangolo ao ba fuwa hantle qetellong ya selemo ha o sontso hole ho bolotsa ba fuwa mmusong hore wena o dungolletswe hore o ka bolotsa. Jwale motswadi haeba o hloka ho ho lo bolotsa ngwana wa hao. Tsamaya ho motho o ikutlwa ng o ka kgona hore o lo bolotsa ho yena. O batle lengolo la tumello le tswang ho mmuso hore a ka kgona ho bolotsa bana ebileng bana ba ka kgona ho bolokeha ka ka tlasa tlhokomelo ya hae. Jwale sena o ka kgona. Ke ka hoo ka tsebang hore sekolo se molaong kapa se molaong ka ho latelang mehlala e ko bolelletseng yona eo.

Bo ntate ba bangata ba ithola ba le kotsing ya stress mona Afrika Borwa hobane se bakwa ke ntho tse ngata jwalo ka malapeng moo ba phelang teng. Hobane bo ntate ba bangata re ka ba bitsa hore ke bona hlooho ya lelapa, mo hore ntate a tlamehileng a behe dijo tafoleng, a hlokomele lelapa ka tsela e tshwanetseng. Jwale ha sa etse jwalo, ke hona ho mo bakelang stress. Le ha re kena dikamanong tsa marato, re fumana hore bo ntate ba bangata ba na le stress se se ngata ho batho ba bo mme bona ba e hlokehang fela tjhelete hore bona ba kgotsofale ba sa nahana hore motho wa ntate o sebetsa ka thata ha kae hore tjhelete ba kgone ho e una. Re fumana hore batho babo mme ke bona ba fihlang ba beha batho ba bo ntate ka hara pressure e ngata ya ho hloka dintho ba sa kgone ho utlwisisa hore boima bo bokakang ba hore ntate pokotho wa hae ke kgone ho bana le tjhelete.

Nna ke ile ka reka dipidisi mona difounung. Ke nahana hore ditla nyolla masole a ka mmele athe a kea ithetsa hobane ke ile ka di sebedisa haholo ka di sebedisa mara ka seke ka bona phetoho e etsahalang honna. Jwale ho tloha ha jwale, ke bone haholo bohlokwa hore ke reke dipidisi tse di ngolletsweng ke World Health Organisation. Hobaneng ke tsona tse tse leng hore di dumeletswe hore mang kapa a ka di sebedisa.

Dumela mme, le kae? Ke hloka hore ke o hlalosetse hore dipidisi di bohlokwa ha kakang hore o di nwe ka tsela e latelang. Jwale ka ha o na le tsholwaetso ena e sa feleng ya lefu lee. O hloka hore letsatsi le letsatsi o nwa dipidisi tsa hao ho latela molao oo ngaka e o fileng yona, kapa oo nna keo fileng ona. O lokela honwa hoseng, mantsiboya ka mora ho dijo. Ha wa tlameha ho tlodisa letsatsi le feng kapa le feng hore o kgone ho bona, o bolokehile.

Ke maikarabelo a monna e mong le mong hore nako le nako aye ngakeng ya bo ntate hore a lo isheba o ntsa phetse hantle na. Hobane rona jwalo re le batho ba bo ntate, re na le mafu a rona a hlokang hore ka mora nako e itseng re dule re ya re lo hlokomela hore na ntse re phetse hantle na.

Nna ke le motswadi, ke etsa bo nnete ba hore letsatsi le letsatsi bana ba ka ba robala ba jele le ha se dijo tse ka bakang tjhelete e ngata. Mara je etsa bo nnete ba hore ha kgwedi e fetse, ke reka dijo jwalo ka phofo e ngata, tswekere e ngata le tse ding tse hlokehang tse hlapang tse ngata. Hore ha ba hloka di ntho, ba ka hloka seshebi mara dintho tsa bohlokwa jwalo ka ho hlapa le ntho tsa sekolo e be le di teng. Hobaneng dijo tse monate ha ke bone hore na le mo di ka ba isang teng ha fela ba na le dijo tse ba ka di jang. Ba kgora ba tshwanang le ngwana e mong le mong tseleng moo ba kopanang teng ke bone le karolo e kgolo e teng.

Re le banna kotsi e kgolo ya ho ba botenya ba mmele ke hore motho wa ntate o sebetsa ka matla, o sebetsa ka thata. Jwale mmele o motenya o kaba ka di siki tse ngata mmeleng wa motho wa ntate. Hape mmele o motenya o ka thibela motho wa ntate ho sebetsa mosebetsi ya tshwanelang hore a o sebetse wa matsoho. Hobane o tlaba a sale motenya a se sa kgone ho etsa tse ding tsa di ntho tse ka mo thusang hore qetellong ha ba kgonne ho ba na le tjhelete. E bohlokwa hlokwa ke hore botenya ho motho wa ntate ba ka bo ka ba ka di siki tse ngata tse sa tsebahale hore ke di feng.

Ho bohlokwa haholo hore bana ba rutuwe ka tsa thobalano dikolong. Hobane sena se ka ba thusa molemong wa bona hore ba tsebe hore ha oka etsa thobalano wa bona le ngwana. Sena se ka qetelletse so o entse hore o tlohelletse di thuto tsa hao, o siile di thuto tsa hao o sa di qeta. Hobane ngwana sekolo ha ka batho la tsebo e ntle. Ha ka ba thola thuto e ntle e ka mo thusang hore a bolokehe bakeng sa thobalano. Thobalano ho ngwana sekolo o tshwanetse ae rutuwe hore a tsebe hore ha ba ka etsa thobalano o tlobana le ngwana. Ha sana le ngwana, ha sa hlotse hore a kgona hore a ne a tle sekolong. Thuto tsa hae di tswelle pele hantle.